Dumelang dumelang batho ba baholo ne ke le tsebisa ka hore kerekeng mona na se re na le koloi, e leng horeng e tla lata batho ba baholo malapeng a bona. E tla fihla ka nako ya bo robong, ho fitlhela nakong ya borobedi. E tlamehile e o thole ko gating ya hao e tla o pickup-a e tla le pickup-a jwalo jwalo teng ya tla ya le siya kerekeng ha kereke e tswa, e tla le kgutlisetse malapeng a lona hape, ke tsona taba tseo ne ke re le tsebisa tsona

Mohlomphehi ne ke sa utlwisisi hore hobaneng ha bese e nyoloha. For ho tloha mashome a supileng ho ya mashome a robong, ka hobane ne ke tlwaetse e le mashome a robong. Hape, ha ke ya bona moo holang hwa tsebiswa teng, hore nako ha e ntse e ya pele, tjhelete ya bese e tla nyoloha.

Moholwane, ho kganna ka lebelo le tse dumelletsweng tseleng ho bohlokwa haholo ho qoba dikotsi tsa mebileng le hore o kgone ho fihla o bolokehile hae ka nako tsohle, o shebe melao kapa matshwao a lebelo and-e o tsamaye ka ona, se se tsamaye ka lona lebelo le ngotsweng matshwao a tsela, o se ka feta lebelo leo.

Eya, ntate ticket ya ho ya Limpopo ke four hundred, ebile nako tsa ho tloha ho bese ho tloha mona na Park Station ho ya Limpopo, e tloha ka hora ya bosupa mantsibuya e tlameha wena o etse hore o fitlhe mona na hora pele nako e bese tlohang ka yona. Ho tjhong, ha o le jwalo, ho tlamehile ho e tloha ka hora ya bosupa wena o fihle ka hora ya botshelela hore bese e se ka o siya mme e tla fihla Limpopo ka hora ya leshome.

Hello, ke Lebohang a buwang re ne ke fofile ka sefofane sa lona. Mono e laba, ha ke theoha ka nka mokotla o seng wa ka, ke ne ke kopa le nshebele hore mokotla wa ka ha o yo mono ho ntho tse leng horeng ha hona motho ya di nkileng ke tla kgutlisetsa mokotla ona o ho leng ho nna mona boemafofaneng ke kgone ho tla tla ke thola mokotla wa ka.

Bakganni ba koloi tse nyanyana le bakganni ba di-taxi ba lwana, ka mabaka a hore bakganni ba koloi tse nyenyana ba na le hore ba palamise batho ba ba tholang mmileng, e be, le hore bakganni ba ditekesi ba llela hore bakganni ba koloi tse nyane ba ba nkela kgwebo. Nthwena na e ne ka arolwa ke ho bakganni ba koloi tse nyane ba ka tlohela ho palamisa batho tseleng. Ho ba le tseleng hore batho bohle ba tseleng ba ba tlameha le bona, ba jwetsa hore tlamehile ba lo palama ditekesi ka hara renke, ho qoba meferefere e kabang pakeng tsa bakganni ba di-taxi le ba dikoloi.

Moholwane ne ke kopa o re kenyetse matsoho metsing. Ho la bana le ho re ho be na le mabaka a leng a re thibela hore re fihle ho tsamaisa dintho tse ding ka nako, mara bothata bo ne sentse re bo lokisa. Di-parcel tsohle di tla finyella moo di yang teng ebile re tla founa ha di fihlile, re netefatse hore le di fumana.

Ditekesi tse seng maemong a matle a ho kena tseleng e tlameha di ntshwe tseleng. License tse leng horeng ba di fumana e be le ka tsela e leng hore ha e molaong kapa e be e le hore ba patetse tjhelete ya bokunyata bathong be eleng horeng ba etsa mesebetsi e seng yona, ba tlameha hore ba arabele melato eo.

Re le setjhaba sa motseng ona wa rona wa Sebokeng, ditsela tsa rona ha di ya loka hore batho ba ka tsamaya pela tsona. Ne ke bona ho le molemo hore ne re le community ne re ka etsa hore re kenye dintho tse tla etsang hore tse tla hafolang mabelo a dikoloi di-stop sign re kenye dintho tse tshwanang le di-hump hore dikoloi di kgone ho hafola mabelo ha di tsamaya ka hara lekweishene hore batho ba bolokehe.

Ke ne ke le leetong la ho ya Kapa ka bese e majabajaba ya Greyhound, bese ya teng e ne ebile e na le di-television ka hare, e na le batho bao ba leng ba fana ka dijo ka hare, ba tshwareng batho ba ka hara bese ka bo hlomphehi bo boholo ebile ka hona ka hara bese. Ba la ba la refa, ditee le dikuku ebile ba refa le dijo.